Ukuthintela lo mkhuba kunganyanzeleka ukuba ndibeke amapolisa ezendlela, i-traffic cops, ukuba zikwazi ukujonga ukuba imigaqo iyalandelwa na endleleni, imigaqosiseko nemithetho esekelweyo iyalandelwa endleleni. Ukuba kufumaniseke omnye wonooteksi ulayishe i-overload, kuyanyanzeleka imoto, loo moto leyo ebehamba ngayo ithathwe nokuqulunqwa kwemithetho emitsha yokuba ngcono kongezwe iiteksi ezo zisetyenziswayo kunoba kubekwe iimpilo zabanye abantu esichengeni. Ngoba xa umntu eovalowudile okanye efake inani labantu abaninzi kungenzeka neengozi endleleni.

Abanye abaqhubi bayachaphazeleka ngendlela embi kuba kaloku ngoku abaphathwa ngendlela efanayo nangokulinganayo. Bona mhlawumbi uyawuthi umntu esazama ukufumana elo thamsanqa lokuba anyengezele okanye anyobe igosa lezendlela kube kanti kuphela kobomi bakhe, abanye abantu abayithathi loo mnyobo. Ngokunokokwam abanye bachaphazeleka ngokuba abaphathwa ngendlela efanayo kwaye nendlela elinganayo njengokuba kufuneka wonke umntu alandele umthetho wezendlela.

Ndicinga uba imo yezulu iye ibe nefuthe elikhulu kuba imo yezulu xa yimbi okanye kukho umoya omkhulu okanye imvula enkulu ndiye ndicinge ukuba iinqwelomoya ziyaphazamiseka esibhakabhakeni. Ngamanye amaxesha ke kuye kube neengxaki zobugcisa, technical issues. Abantu okanye umqhubi lowo uqhuba iinqwelomoya angakwazi ukujika ngendlela efanelekileyo okanye ukusuka apha emhlabeni ngendlela efanelekileyo. Kodwa ke ikakhulu okanye ubukhulu becala kuba yingxaki nemo yezulu.

Ndakhe ndafumana uncedo ndisiya kudliwanondlebe endandinalo kwindawo endandifake kuyo isicelo somsebenzi. Ndandingenamali yokukhwela, umqhubi weteksi leyo wathi kum mandingene uya kundisa kwaye ayo kundithatha mandithathe inombolo yakhe yomnxeba ze ndimtsalele umnxeba xa ndiphuma kudliwanondlebe olo ndandinalo lwamini. Kanti yenza loo nto ndonwaba kakhulu ngoba wathi xa eyondilanda eyondithatha phaa kulaa ndawo wayendibeke kuyo, ndabe kanti ndiwufumene umsebenzi. Loo nto ke yaye yabonisa ukuba ubuntu busekhona phandle. Oonoteksi noba ke baneendlela zabo bangabantu abake babe rhabaxa ngamanye amaxesha, kodwa banabo ubuntu, ndandivuye kakhulu.

Andinakuthanda mna enyanisweni ngoba kaloku abantwana esinabo abafani. Abanye bekhubazekile, abanye abakhubazekanga. Ngoku ke xa kuzawufuneka umntana okhubazekileyo ayoqabela eteksini. Okokuqala, izawuthatha ixesha ngoba hayi wonke umqhubi unaso eso sineke sokwazi ukumphatha kakuhle, amkhwelise emotweni, asonge inqwelo yakhe ahamba ngayo, ayifake emotweni aphinde xa emothula enze kwangolo hlobo. Ngoko ke andinakukuthanda, andinakukuthanda noba umntana wam sele engakhubazekanga ngoba iinqwelo ezizimeleyo noko zona zifika ngexesha kwaye ziyakhawulezisa. Iiteksi kufuneka ulinde igcwale ukuze ihambe.

Xa abasebenzi besebenzisa imoto enye ukuyofika emisebenzini, okokuqala bonga imali ngoba imali yeso sithuthi eso bayikhupha beliqela ibe yimali yamafutha lawo inqwelomafutha iwasebenzisayo. Bonga imali, bonga ixesha ngoba imoto leyo iye ifike ngamaxesha ahlukileyo ngokwezindlu zabo, ikuthathe phambi kwendlu iphinde ikubeke phambi kwendlu.